Umndeni wakaZulu ungawagubha kahle amaholidi amasiko ngoba uma ngabe amaholidi amasiko . Uma into ibalulekile kuwe, wenza isikhathi sayo nanoma ngabe uhlezi usemsebenzini noma umatasa kanjani. Into nje uma ibalulekile wenza isikhathi sayo.

Abantu noma abakami bahlala beziqeqeshile ngoba bona isiphiwo sabo ukukama. Ngakho-ke bahlezi benemicabango emisha emqondweni ukuthi izinto bangazenza kanjani. Zibukeke kahle kakhulu nase sikhathini samanje.

Izinqumo engizithathayo, angiveli nje ngithathe izinqumo. Ngaphandle ngokucabanga ngenkolo yami noma ngenkoleloze yami. Uma ngabe ngizophuma ngisho ekhaya ngiyathandaza, kulo mthandazo engukushoyo. Kokucela ukukhuseleka la engiya khona nala engiyobe ngihamba khona.

Ngicabanga ukuthi, ezinkolelezweni ezikhona abanye banokuhlaba uma ngabe kuqanjwa igama lengane.

Bengicela ukubuza ukuthi kungabe ikhona imigubho ebaluleke kakhulu ukudlula yonke eniyigubhayo?

Kubalulekile ukuthi ungazenyezi ngento oyithandayo nofisayo ukuyenzela umphakathi. Kodwa fune ukwazi ukuthi uhloniphe wonke umuntu. Uma ngabe kukhona ongakwazi ubuze naba phambili futhi uzihloniphe, ungakhohlwa ubuwena.

Amathuluzi asetshenziselwa ulimi ikakhulukazi amaselula ngoba asetshenziselwa ukuxhumana. Kanti-ke sekunemishini yobuchwepheshe besimanje esiza kakhulu kwezolimo.

Ezingaba khona ukuthi umphakathi uhloniphane nje uwodwa, uwonkana. Uphinde futhi wazane ukuthi la benza okuthile ngakho-ke kufuna sikuhloniphe njengoba nathi besihlonipha.

Ukufana ukuthi bayaphana ngezingubo ezintsha. Lapho umfana usuke esephuma esigabeni sobumfana esedodiswa. Ngikubona lokho kufana.

Izizukulwane zamanje zizizwa zikhululekile kakhulu ukukhuluma isiZulu phambi kwabantu noma emsebenzini. Ngoba imvelaphi yabo bayayazi futhi bayaziqheya kakhulu ngayo. Ukwazi noma ukuzazi ukuthi ungubani lokho kuzenza ukuthi uzizwe.

Ingane yami ngingayifundisa kahle ngamasiko nemikhosi egujwayo yakwaZulu. Ngiyifundise ukuziphatha ukuthi uma ngabe ungumZulu uziphatha kanjani.

Ukudla kwesiZulu engikukhumbulayo kusukela ebuntwaneni bami futhi engisaqhubeka ngikudla namanje ujeqe. Ngangiwathanda kakhulu ujeqe namanje ngisawupheka nakwami.

Engasinika insizwa esizokhuliswa ukuthi angajaheli izinto eziphambili kunaye. Kodwa aziqhenye ngokuziphatha kahle, futhi azimisele kakhulu ukuze abe yindoda eqotho kusasa.

Ukuzwelana singabantu kuyinto enhle kakhulu. Lokho kuyaveza ukuthandana nokunakekelana kwabantu kumphakathi nomuntu nje eyedwa. Ukuphathana kahle kubaluleke kakhulu kanti futhi nokungalwi kulwisane indaba zezinto zomhlaba. Kodwa kunikezwane ngendlela, lokho kobe kukuhle kakhulu.

Uma ngabe ngihlangabezana nomuntu okhuluma olunye ulimi, lokhu kungenza ukuthi ngifune ukwazi kakhulu. Ngifune ukufunda nangolimi, ngifune futhi ukuluqonda.

Abalimu banganikezwa izinsiza ezingabasiza ukuthi batshale ngendlela ukuthi noma kungaba khona mhlampe inhlekelele noma izikhukhula. Imfuyo yabo ibe kahle nezitshalo zabo futhi zibe kahle.

Umakoti uke aye agoye, ekugoyeni kwakhe. Mhlazane esephuma usuke esegcagca, kanti-ke emgcagcweni wakhe kunamasiko enziwayo. Lapho khona esuke embhathisa umkhwenyane wakhe.